Ku ya hi mina ni ri a hi swona ku ku va ku xaviwa mutekiwa, ku ya hi mina i ku hlonipha ndhavuko wa hina vanhu vantima. I ku komba ku khensa ka vatswari va munhu loyi u n'wi tekaka, ku ni khensa ku ve ni mi ni hlayisele nsati ku fika lani lero hi hlanganisa mindyangu yimbirhi. A hi swona swa ku va ku xaviwa munhu un'wana hikuva munhu a nga xavisiwi.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva hambileswi hi nga swi rhandzeki swakudya swa ndhavuko, swi ni nkoka ku na hina loko se hi dyuharile hi kota ku dyondzisa vatukulu. Hi kota ku va dyondzisa swakudya swa ndhavuko na swa ku swi huma kwini naswona swi swekiwa hi nkarhi wa njhani hi xivangelo xihi.

Hi ndhavuko wa mina ku mbariwa duku, ku ku pfariwa misisi leswi komba ku ti xixima ka n'wansati. Swin'wana i ku i ta mbala tinguvu ta ntima leti pfalaka miri a nga ta kota ku voniwa hi vanhu van'wani. Na leswi komba ku xixima, swi xixima munhu loyi a nga lova ni vanhu lava va n'wi ririsaka. Vavanuna va boheka ku mbala majazi ku ti komba ku i vavanunakuloni lava nga kula, ivi va tlhela va mbala na xiqhoko lexi xi pfalaka misisi ya vona hikuva naswona swi komba ku xixima mufi na ku feriwa, hi ndhavuko wa mina.

Leswi nga ta va endla va titwa va amukelekile swi lava swi sungula hina vanhu va le Afrika-Dzonga ku hi swi tiva ku hi vanhu van'we, hi lo hambanisa hi ririmi. Ha fana hi hinkwerhu hi vamakwerhu swi lava hi khomana kahle, ku na hina loko ho suketana hi va vhakela matikweni ma vona, va kota ku hi amukela.

I munhu wa kota ku xixima munhu un'wana na un'wana, a nga hlawuli. Na munhu wa kota ku burisana na vanhu van'wana na van'wana. Munhu wa moya wa ehansi, na munhu wa ku ti xixima yena n'wini. Munhu wa ku loko ambarile wa faneriwa ku nga ri ki ku mbala a humesa swilo swa le ndzeni handle.

Vukati lebyi hleriweke byi tolovelekile ka matsonga. Ni vula leswi hi ku i swa ndhavuko wa hina. Hi leswi vakokwana va khale a va hanyisa xiswona. Ku swi cinca a hi swona hikuva hi ta va hi lahla ndhavuko. Vanhu va mindhavuko yin'wani va nga va nga swi twisisi. Swo lava hi va hlamusela ku hi endla swilo swo karhi hi xivangelo xo karhi, hi kona va nga ta swi twisisa. Hikuva mindhavuko yi hambanahambanile. A yi nge fani naswona yi nge pfuki yi fanile.

Hi nkarhi wa Ramadan ka vapfumeri va vona va Islam, a va pfumelekangi ku dya nyama, kumbe ku endla swa masangu hambi ku vulavula hi swona. Va ti tsona va tlhela va khongela ka xikwembu xa vona nkarhi u za wu hela. Hi kona va nga ta ti katsa na vanhu van'wana va kota na vona ku dya nyama.

Ndzi tsakela muroho wa timanga. Ku endla muroho wa timanga ku laveka muroho, ku laveka munyu, mati, na timanga. Hi leswi u nga ta swi tirhisa ku wu sweka. Loko u swi lavile, wa swi kota ku u chela na kwembe.

Maswekelo ya matomani ya masiku lama a ya ha fani maswekelo ya khale. Tanihi leswi masiku lawa vanhu loko va sweka matomani, va chela ni matamatisi va chela ni tisupu ni swipayisisi. Kasi khale a ko tirhisiwa munyu na mati na mafurha.

Swiphiqo leswi a ni ta langutisana na swona i ku n'wi hlambisa tanihileswi a ta va ri n'wanantsongo. A swi ta n'wi tikela nyana hikuva vana va ntsongo swi lava loko u va hlambisa, u nga va vavisi tanihileswi va ha ri swihlangi. Xin'wani a ku ta va ku ri nkarhi wa ku n'wi dyisa, a ni nga ta swi tiva ku i dya hi nkarhi muni kumbe njhani. Na ku miyeta n'wana wu ntsongo swa hlupha hi ku a wu swi tivi ku i rilela ndlala, kumbe u twa ku vava, kumbe wo ti rilela hikuva vana va tele ku rila loko va ha ri macece.

A swi nga ta ni khumba helo hikuva masiku lama a swa ha bohi ku vafana va ya ntshaveni ku na swibedhlele. A ndzi ta n'wi teka ndzi n'wi yisa koho, ku a ta va a hlayisekile n'wana wa mina. Swi nga fani na loko ni n'wi teka ni n'wi yisa makhwatini hikuva swa endleka a vuya kumbe a nga vuyi. A swa ha bohi masiku lama hikuva, leswi mina ni twa nga ku swi teka nkarhi wo tala eka tidyondzo ta vona tanihileswi eku yimbeni a ku na swikolo.

Ndzi vona ya ri ya nkoka ku mindyangu yi nga delelani naswona va kota ku hlangana va swi tiva ku makoti a nga lo ti yisa evukatini, i lo landziwa hi hi hi vandyangu wa nghamu ya yena. Leswi endlaku ndhavuko u tshama u ri kona, ku va na ku hlonipha exikarhi ka mindyangu yimbirhi.

A ndzi ta lavisisa ku ndhavuko wolowo wu tirhisa ku yini. Na ma mbalelo ya koho, va mbarisa ku yini? Na endlelo ra vona ra mucato, ku ndzi nga fiki ndzi onha swilo. Hikuva a nga swi hleketaka ku na swi tiva ku ve ni ku a ni le ku swi tiveni, mehe ni hleketa ku no pfuna kasi no onha. Se swi kahle ku munhu a lava a lavisisa hi ndhavuko wo karhi, a nga se ri veka eka mucato wa vona. Ku na mehe ni ta kota ku tsaka ka mucato wa lowu va nga ni rhamba ka wona.

I vutihlamuleri bya va ndyangu hinkwavo laha vana lava va nga tswariwa kona. Swi nga endleka ku ri va ka va mhani kumbe va ka va bava wun'wana na wun'wana loyi a ti twaka a tsakela ku va hlayisa vana lava a nga va hlayisa. Ku va titwa na vona va rhandzekile ku nga ri ki vana vo lava nga lo lahliwa.

Ku va ni mindhavuko yo hambanahambana swi hlamusela leswaku hi vanhu van'we kambe a hi kurisiwanga ku fana, kumbe hi endlisiwa swilo swo fana. Leswi vula ku Afrika-Dzonga i yi kulu, yi na vanhu vo hambanahambana.

I ku ku va na ririmi rin'we leri nga ta tirhisiwa, hi nkarhi wun'we ku hinkwerhu hi kota ku twisisa leswi vulavuriweke.

Leswinene i ku u kota ku ya tshama ni va ndyangu, mi tiphina mi vonana tanihileswi vanhu vo tala va tirha madorobeni. Lero va kuma nkarhi wa ku wisa hi tiholideyi. Xa ku biha i ku lomu mapatwini ku va ku tele swinene leswi endlaka makhombo ya humelela hi xitalo, ivi vanhu va fa hi nhlayo ya le henhla. Van'wani va vaviseka va nga swi koti na ku fikelela maxaka ya vona lava a va ma vhakela hi tiholideyi.

Ndzi hleketa ku a yona. Vana va vafana va lava vatswari va vona va ri vambirhi. Ku laveka va swi tiva ku n'wansati i khomisiwa ku yini naswona n'wansati i hanya njhani. Na kona vabava va laveka ku va ta swi kota ku n'wanuna u ti khomisa ku yini. Hayi ku vana va vaxinuna va kurisa hi va vaxinuna ntsena, swi lava va katsa va vaxisati ni va vaxinuna va ta kota ku tirhisana loko se va ri va kulu.

Ku ya hi vutivi bya mina Vukreste byi tisile hi vanhu va muhlovo wun'wana vo tshuka laha va hi hi va vitanaka valungu namuntlha.

Eka vurhangeri bya vuhosi ka muganga wa mina varhangeri va xisati a va kona lero ni nge hlamuli ku va rhangela tiko ra hina njhani hi ku a va kona.

Ku ya hi ndhavuko wa mina munhu wa xinuna khale loko a lava ku gangisa wa xisati a n'wi xavela vuhlalu bya muhlovo yo hambanahambana lebyi a ta n'wi nyika byona ku komba ku wa n'wi rhandza xin'wana loko a ya hlota swiharhi a n'wi hlohlotelo nyama yikulu ivi a n'wi vuyisela yona ku komba ku wa n'wi lava i le ku n'wi gangiseni.

Xitsundzuxo lexi a ndzi ta va nyika xona i ku loko o ze u tekiwa hi wanuna swa vukati u boheka ku swi endla hi ku u lo byi lava vukati loko a wu nga byi lavanga a wu ta va u nga pfumelelanga loko n'wanuna a ku lovola a wu ta n'wi byela ku a wu swi lavi hi ku wena swa vukati u nge swi koti.

Vatswari swi kahle ku ve ni vana mi va dyondzisa ntumbuluko wa vona na ndhavuko wa vona mi va dyondzisa ririmi ra vona ku ri tsala na ku ri hlayi hi ku loko mi nga swi endli leswi ndhavuko u le ku feni naswona vana va ta sala va nga ti tivi hi ku rhangisa xilungu mahlweni xilungu xi kahle kambe kun'wana a xi laveki munhu swi lava a tiva laha u humaka kona na ririmi leri a ri vulavulaka a tlhela a ri vulavula ri hlantswekeile ku nga ri ku katsa xilungu loko munhu a ri ku vulavuleni a tlhela a nga tivi na ndhavuko wa vona a hi dyondziseni vana laha va humaka kona.

Ndzi ehleketa tani tanihileswi hi lorhaka loko vanhu va va hundzile emisaveni swin'wana lexi endlaka ku ni tshemba ku va na nkucetelo i ku ku na vanhu lava nga tin'anga lava kotaka ku vulavula na vanhu lava nga hundza emisaveni va kota ku va byela ku swilo swi fambisiwa ku yini leswi ndzi ku va na nkucetelo hi ku loko se va lovile va kota ku vona misava hi tihlo rin'wana ra ku hina a hi voni hi rona lero va nga kota ku hi letela ku hi hanyisa ku yini.

Manana loku buku leyi mo yi teka mi nyika mina yi ta va yi hlayisekile swinene tanihileswi buku leyi yi huma ka vakokwana xinguwe va mina ndzi nga ntukulu mina ndzi ta endlisisa leswaku buku leyi yi hlayiseka na mina ni ta kota ku yi hundzisela ka vana va mina tanihileswi masiku lama hi tirhisa thekinoloji yo tala no hambanahambana ndzi nga kota ku ka buku leri phepha rin'wana na rin'wana ri va ri hlayisekile hi ndlela yo laminate-iwa ku ri nga tshuki ri tsakame hi mati kumbe ku phemeka loko swo endleka swi humelerile lero yi ta va yi hlayisekile ku fika malembe na malembe ku nga ri ki ku yi ta onhaka siku rin'wana yi ta tshama yi hlayisekile handle ka loko yo tswha hi ndzilo.

Ndza ti nyungubyisa hi ririmi ra mina hi ku kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona ndzi ti vulavulela rona ndzi rhangisa rona mahlweni ku ti tivisa ku ndzi Mutsonga a swi vuli leswaku marimi man'wani a ndzi wa tivi kambe ra mehe ririmi swi lava ri rhanga mahlweni ri tiviwa ri twakali hi koho se ni nga ta vulavula marimi man'wani laha ndzi nghenaka kona ndza ti tivisa ku mina ni Mutsonga ni vulavula Xitsonga leswi swi endlaka vanhu van'wani va lava ku dyondza ririmi ra mina.

Ndzi ri swi nga hanyisana loko un'wana na un'wana o ti langutela laha a khongelaka koho ku nga ri ki ku lava ku tiva ku van'wana va swi endlisa ku yini kumbe xikwembu xa mani i xikulu xin'wana xi le hansi ka xihi mun'wana na un'wana a ti khongeleli laha a tshembaka kona a endli leswi swi n'wi tirhelaka ivi hi kota ku hanyisana kahle hi nga ngheneleli ka mapfumelo ya van'wana un'wana na un'wana a pfumeli laha ripfumelo ra yena ri n'wi vekaka koho ri n'wi yisaka kona.

Xo sungula ndzi nga aka xibedhlele xibedhlele xa manyunyu lexi kotaka ku amukela un'wana na un'wana ku ta va na ndhawu ya vanhu va ku tsoniwa ku va na ndhawu ya vayimana ku va na ndhawu ya la va nga vaviseka swinene ku va na ndhawu ya lava va nga tela mavabyi lamatsongo lero un'wana na un'wana a ta kota ku pfuneka a nga folanga malayini no tala xin'wana a ndzi ta antswisa swikolo ka swikolo a ni ta endla ku machudeni ma kota ku dyondzela leswi va swi lavaka na leswi va tsakisaka mbilwini ku nga ri ku wun'wana na wun'wana a a endlaka leswi hi swi lavaka swin'wana lava kalaka tiyindlu a va ta akeriwa ku tlhela ku cheriwa na mati ka muti wun'wana na wun'wana na gezi ku tlhela ku lunghisiwa na mapatu ku tlhela ku byariwa na swimilana na ku dyondzisiwa hi swimilana.

A swa ha endliwi ka masiku lawa hikuva hambi ku ri na vanhu va ku huma handle a va ha amukeriwi lero a swa ha yi tsakisi hi va vona va fana na hina ko va munhu un'wana na un'wana lero a ya ha ri na mhaka na ku va dyondza ndhavuko wa hina kumbe ku va amukela tanihi vanhu va Afrika-Dzonga.

Laha ndzi humaka kona mina loko ku yiwa enkosini vavanuna va boheka ku gqoka swigqoko, va ambala majazi na maburuku yo leha va tlhela va ambala na tintangu, vavasati va mbala marhoko kumbe swikheti leswi hundzaka matsolo ivi va boha na duku ku misisi yi nga voniwi, va tlhela va pfala makatla hi ku wansati a va lavi ku vona makatla kumbe misisi kumbe matsolo.

Ndzi nga n'wi yisa hi ku ndzi vona onge loko n'wana a ya ka ndhawu yo kuma ku vulavuriwa tindzimi to hambanahambana u hatla a tlhariha a kota ku tiva ku ndzimi a hi yin'we ti hambanile lero i ta kota ku ti dyondza hinkwato leswi nga ta endla ku mundzuku a nga chavi ku ya exikarhi ka vanhu a vulavula tindzimi to hambanahambana, leswi swi ta n'wi tlhela swi n'wi pfulela na swilo.

Vavanuna emindyangwini va tirha ku risa tihomu va tirha ku basisa laha handle va tirha ku hlantswa timovha va tlhela va tirha ku lunghisa swilo loko swi onhakile ku fana na loko ku onhaka gede kumbe ku onhaka ketlele endlwini i ntirho wa vavanuna.

Swiphiqo leswi hlanganaka ni vadyondzi i ku vadyondzi va le makaya va dyondzisiwa hi ririmi ra le kaya a hi xitalo ku tirhisiwa xilungu lexi xi vulavuriwaka eswikolweni swa le madorobeni, swin'wana i ku va famba hi milenge na laha va dyondzelaka kona a hi tindhawu ta kahle leswi nga endliwa ku lulamisa xiphiqo lexi i ku mfumo wu fika wu lunghisa tindhawu ta ku dyondzela, wu tlhela u nyika na tibuku to ringanela n'wana un'wana na un'wana xin'wana i ku loko ku ri nkarhi wa xilungu a ku vulavuriwi xona xi nga katsiwi Xitsonga ku hi ta kota ku dyondza na hina hi fana na vana va le madorobeni.

Xiyimo xa vugevenga emadorobeni xi tele xi le henhla ngopfu tanihileswi vanhu vo tala va suka makaya va ya emadorobeni va ku va ya lava pondho ra rhandi, lero va lava ku ganya va lava ku antswisa vutomi bya vona kasi loko va fika va kuma ku a swi olovi madorobeni laha va tikumaka se va tshama mapatwini ivi va lava kudya va kota ku ti hlayisa na vona leswi endlaka ku va gcina se va ri makhamba va endla vuyivi va vavisa na van'wana tanihileswi vona va pfumala.

Tirhesiphi ta ndyangu ti hlanganisa vanhu hi ndlela leyi loko munhu a humesa recipe ya ndyangu i kota ku vitana van'wani ku tanani mi ta vona kumbe hi xi xo karhi ni swi swekisa xileswi, ivi loko van'wani va fika un'wana u kota ku vula ku hawa mehe ni swi ndlisa xileswi a hi endlisi xileswi leswi endlaku ku buriwaka ku tsakisa vanhu van'wani va dyondza ngopfungopfu lava nga kotiki ku sweka va kota ku sweka tanihiloko un'wana a va a va dyondzisa recipe ta ndyangu.

Mabyalwa ya xintu ya hambanahambana ku na byalwa bya xintu bya vukanyi laha makanyi ya pfa ya pfuriwaka ya cheriwa ndzeni ka bakete ivi ya pfuviwa ivi timongo letiya ti tekiwa ti ya vekiwa handle ku sala mati lamaya ivi ma tekiwa na bakiti leriya ma ya vekiwa ka xitanga kumbe kun'wana na kun'wana laha byalwa lebyiya byi ta sala byi kukumuka byi endla loko se byi vupfile hi koho va nga ta teka vanwa, ku va na lebyiya bya mavele laha ku xaviwaka mavele na woho va fika va hlanganisa na mati na swin'wana ivi ku pfariwa, byala lebyiya byi ta nwiwa endzhaku ka masiku yo karhi yo hlaya.

Ndzi tshama ndzi ya laha ku phahliwaka swikwembu a ku dlayiwe timbuti, tinyimpfu na tihuku, swi phasiwile ivi swi dlayiwa ivi swi swekiwa xintu laha va nga phamela un'wani na un'wani kambe va ndyangu a va nga pfumeleriwangi ku dya swakudya sweleswo.

Leswi ndzi swi twisisaka i ku vuhlalu bya mucato ni vuhlalu bya vun'anga byi hambanile hi muhlovo na tin'anga na tona ti na vuhlalu byo hambanahambana, ku na van'wani va mbalaka vuhlalu byo basa ntsena va tiveka ku tirhisa mati ku pfuna van'wani kasi van'wani va na vuhlalu byo katsa mihlovo ya ku basa ni ya ku tshuka lava tirhisaka marhambu ku hlahluva vanhu, kasi emucatwini na vona va na vuhlalu byo hambanahambana lebyi byi byi hlamuselaka swilo swo hambanahambana ku fana na wansati wa ha ku wa ha ri ricici, na yehe i na vuhlalu bya yena kasi na nsati wa ku i na vana loko a nghena vukati na yehe i na vuhlalu bya muhlovo wa yena.

Avuxeni kokwani a ni kombela ku mi tivisa leswaku tanihileswi mi swi tivaka kumbe ndzi nghena kereke ndzi rhambile vanhu va kereke ku va ta ni khongerisa la kaya tanihi ntukulu, a ndzi ali van'wani a va kereki kona laha mina ndzi kerekaka kona kambe a ndzi kombela ku mi ni pfumelela ku ve ni va kereke va ta va ta ni khongerisa la kaya tanihileswi na mehe na kota ku famba ni ya khongerisa van'wana emindyangwini ya vona, xikhongelo i xa mehe leswi ndzi nga xi kombela ku ta kota ku antswisa swa vutomi bya mina.